Mina ngingafuya imbuzi, ngombana izala amambuzana amanengi, begodu amambuzana azokwandisa isibaya.

Izitja zokwenza isiqiniseko sokobana akekho umuntu oyokufinyelela ekwebeni izimvu.

Ukambiso ekufanele ilandelwe ngaphambi kokuthengisa isiphila namabele eentolo, ukufumana ilwazi lenani lesiphila namabele elidingekako eentolo.

Izimvu zanda msinya khulu, ngombana zibeletha izimvana ezinengi khulu.

Iye, kuliqiniso. Ama-ZCC ayithanda khulu ipuphu yamabele.

Mina isithelo engisithandako yibhanana.

Isitjhaba samaNdebele angekhe sisaba namalungelo, ngombana kuzabe sekuphethe umphathi omutjha.

Angivumelani, ngombana nabo bayasidinga isikhathi sokuphumula.

Ngingenza isiqiniseko sokobana ngisela amanzi atjhisako, ukuze ibisi likwazi ukubuya ngomlomo.

Yirude, nembuya nomnawa.

Ubulwele beenqatha neenyawo.

Lidliwa linjalo, asikho isidingo sokobana libiliswe ngaphambi kobana lidliwe.

Iye, liqiniso ngombana angekhe abe nendawo lapho angatjala khona, nalapho angafuya khona ifuyo.

Ngingenza isiqiniseko sokobana ngizifumanela umelusi, ozozilusa qobe malanga.

Ngendlela elwela ukuzinghwaya ngakho, nangendlela ezibhudabhuda phasi ngakhona.

Ngingenza isiqiniseko sokobana ngiyazazisa iintolo zoke, imikhiqizo yezakhamuzi zeplasini.

Ngombana zikhulele kiyo. Zithe nazithoma ukuhlakanipha, zathola zona izinja zommango.

Ukudla okungakalungeli ifuyo kungaba nomthelela omumbi khulu efuyweni.

Akusiwo umsebenzi womnikazi weplasi, ukobana abe nesithuthi esivalekileko, esizokuthatha abasebenzi lokha izulu nalinako.

Ngombana enarheni yangekhethu azivamisi ukumila iintjalo ezifana nalezi, ngenca yehlabathi ekhona.

Inyama eyosiweko ngiyo ethengwa khulu ukudlula iinyama ezinye.

Ungathengisa iinhlambi eendaweni lapho kuphithizela khona abantu, kufana nema-taxi rank.

Iye, ngombana abomma banesineke, begodu baberega ngokuzikhandla nakuzela eentjalweni, batjala ngethando.

Iye, kuqakathekile kobana abentwana badle imirorho esikhathini esinengi, kuze imizimbabo ihlale isebujameni oburerhe.

Ngingenza isiqiniseko sokobana ngifuna izitja. Ukwenzelela bona nakunomuntu angenako, ozama ukweba ifuyo, zithome ngokukhonkotha.

Iye, nami ngiyalisela ibisi kwesinye isikhathi.

Iye, kungaba nomthelela omumbi khulu kobana iinkomo zisengwe kabili ngelanga.

Iye, zingathelelana. Ngombana zisela amanzi awodwa, ukugula kungena lula khulu.

Iinkomo zesilarheni, zihlinzwa ngomukhwa ngaphambi kobana zifakwe emtjhinini.

Ungenza isiqiniseko sokobana ngaso soke isikhathi igeyidi iphila ivuliwe, ukwenzelela abalusi bakghone ukungenisa izimvu ngesikhathi esifaneleko.

Iye, kuliqiniso ngombana iinkukhu ezifuywe emakhayeni zidla yoke into.

Abantu besilisa ngibo ekufuze bakhuthaze abomma ngokuzibandakanya kezokulima.

I-amarula, nerharinati nomvila.

Umvilo, irharinati, ne-amarula

Ngingenza bona ngifuye izinja, ezizokwenza isiqiniseko sokobana zihlezi zigade izimvu zami.

Ngingenza isiqiniseko sokobana ngakhela abalimi ama-net, lapho bazokufaka iintjalo zabo.

Itheknoloji ingathuthukisa khulu ngezokulima, njengomtjhini wokurhula lapho abalimi bazokutjala khona.

Amatshwayo azowabona lokha ifuyo yakhe igula, uzokubona ngendlela enye yeenkomo zakhe zizokurabhalala phasi ngakho, nangendlela ikomo ingadli ngakhona utjani.

Naziza ebisini angikhethi bonyana ngiliphi. Ibisi selibisi kimi.

Iye kungenza bonyana ukudla eSewula Afrika kutlhayele, ngombana ezinye zeentjalo ziyokuridila ekukhuleni ngesibangelo somtjhiso.

Ngingazithatha ngiyozithengisela labo abathengisa ama-plate endleleni, bathengisela abantu ukudla.

Ngombana leli elisemakhayeni alikafakwa amakhemikhali njengaleli elithengiswa esitolo.

Ukwenzelela isiqiniseko sokobana omunye akakatholi amagulo womunye.

Iye, ngibona ifanele for umuntu olusa iinkomo namkha ifuyo emakhaya.

Ngomunye ohlala kwenzasi kwekhaya, wonakalelwa sipinatjhi namatamati egade awatjalile ngenca